Nna wa mang tota, reetsa ka tlhoafalo, bolelela motho mongwe dikakanyo tsa gago mme o bontshe gore o kgathalela botshelo jwa gagwe, tsenelela mo ditirong tse di tshwanang, ba tshegetse mme o dirise nako go ba itse.

Ke itse morabaraba, diketo, mamba, jwalo-jwalo. Metshameko ya setso ga e ratege thata gompieno ka ntlha ya go oketsega ga phitlhelelo ya thekenoloji segolobogolo metshameko ya video le inthanete.

Ka ditsholofelo tsa loago tse di dirang gore bagolo ba tlame maemo ka tsela e, gantsi re tlhoka tetlelelo ya go tshameka, melao ya bana ga e fete metsotso e le sixty ka malatsi a sekolo le di ura di le pedi ka malatsi a e seng a sekolo.

Go nna karolo ya metshameko ya kgaisano go dira gore o nne le botsala jo bo tseneletseng le jo bo nnelang ruri ka maitemogelo a a abelanwang go dira mmogo ka setlhopa le go tshepana. Seno se ka bonwa ka go fetsa diura di le dintsi mmogo, go berekela mokgele o o tshwanang le go fetsa diura di le dintsi lo gaisana.

Ke rata diketo, motshameki o latlhela letlapa le le bidiwang mokinto mo moweng mme morago a leke go ntsha matlapa a mantsi ka moo a ka kgonang ka teng mo sedikong pele a ka le tshwara gape ka lona letsogo leo.

Ke dikamano tse di nonofileng tse di siameng, ke senotlolo sa go aga kgolo ya ngwana wa gago mo setšhabeng le mo maikutlong go tshameka. Fa nako e ntse e tsamaya go tla thusa ngwana wa gago go nna le boitshupo jwa gagwe, gape bana ba ithuta go dira ditsala le go tlhokomela batho ka go tshameka.

Ka kakaretso o tla tlhoka sedirisiwa se se nang le inthanete, kgolaganyo e e tlhomameng ya internet-e, le akhaonto e e nang le platform-o kgotsa tirelo ya motshameko. Ke itse motshameko o bidiwang Among Us.

Ke go tlhola le go fetsa nako mmogo, fa re lebelela dibaesekopo le go tshameka dikarata.

Mananeo le mekgatlho e e rulaganyang di tlhoka go tsepamisa mogopolo mo go akaretseng phitlhelelo le go nna le seabe ga baagi. Seno se akaretsa go tlhama mafelo a a amogelang le a a tshegetsang go neelana ka mananeo a a rulagantsweng le go rarabolola di kgoreletsi tse di ka nnang teng tse di jaaka di tshenyegelo le dipalangwa.

Ruri re tshameka kgwele ya dinao ka gonne melao e siame, metshameko e ke e ratang thata ke kgwele ya dinao le volleyball-o.

Go tshwara ga Aforika Borwa sejana sa lefatshe sa FIFA sa twenty-ten, go godisitse thata economy ya yona le go tlhola ditšhono di le dintsi tsa ditiro.

Ba ka fitlhelela se ka go baya kwa pele katiso ya pharologanyo le go akaretsa, go rotloetsa le go tlhaloganya dipono tse di farologaneng le go tlama tikologo e e babalesegileng mo mongwe le mongwe a ikutlwang a le botlhokwa le go tlotliwa.

Mananeo a a lebisitsweng mo ditlhopheng tse di sa emelwang sentle a tlamela ka matlhole a ditlhopha tse di farologaneng tsa balatedi le go tlhoma mogopolo mo go fetoleng setso sa metshameko gore re tseye dipharologano di le botlhokwa.

Go tswa mo go tlhabololeng bokgoni jwa bone jwa go dirisana le batho ba bangwe ka go dira ditsala go ithuta go lebana le dikgotlhang le go keteka katlego e ba e abelanang le ba bangwe.